Sekoloto sa gago le hisetori ya gago ya go adima madi di tshwana le tlhaloso ya tsela e o e dirisang madi ka yone, mme di ama tsela e kopo ya karata ya sekoloto e amogelwang ka yone. Fa o na le hisetori e ntle, ebile o duela dikoloto tsa gago ka nako. Dibanka di ka go tshepa, mme di go neye karata ya sekoloto ka ditshwanelo tse di molemo. Jaaka fa ya tswelelopele e e kwa tlase mme fa o sa duela ka nako kgotsa o adima madi a mantsi mo karateng ditlamorago di ka nna tse di sa siamang, jaaka go ganediwa kgotsa go newa mafelo a maswe. Go tokafatsa seno o tshwanetse go dirisa madi ka boikarabelo, go duela ka nako le go ela tlhoko ka fa o adimileng madi ka teng.

Fa nka kopana le motho yo o itseng dilo di le dintsi ka forex ke ne nka mmotsa dipotso di le dintsi jaaka, ke eng se se thusang go fetola madi ka nako e e siameng? Ke ditshenyegelo dife tse di amanang le travel wallet? Ke eng se se kotsi mo go diriseng forex? Le ke masego a fe a go nna le travel wallet, fa o le mo lefatsheng le lengwe? Ke ka ntlha ya gore ke batla go tlhaloganya ka fa mmaraka wa ditšhelete tsa mafatshe a sele o dirang ka teng. Go nna le tsholofelo ya go dirisa madi ka boikarabelo le gore ke se latlhegelwe ke madi ka ntlha ya diphoso kgotsa go tlhoka kitso.

Dumela mma ke kopa go itse ka insurance ya botshelo jotlhe, ka gonne ke batla go sireletsa lelapa la me fa go ka direga sengwe mo nakong e e tlang. Boemo jwa me jwa boitekanelo bo siame, ga ke na le malwetsi a a sa foleng, ke a ikatisa gangwe le gape mme ke ja sentle. Ke mo dingwageng tsa bo roba bobedi, ke sa ntse ke bereka ka metlha, ke na le bana ba le babedi, ke ne ke rata go itse gore ke di tsela dife tsa insurance tse ke ka di tlhophang le gore ke kgetha jang ke le mo boemong jwa me. Gape ke kopa tlhaloso ka mafelo a tefelo le sebaka se se amogelang lapa la me fa ke ka tlhokafala.

Go dira kopo ya kadimo ya madi ya moithuti, batsadi ba tshwanetse go tlisa dipampiri tsa ngwaga tse di bontshang madi a ba amogelang. Borai jwa wa kopo le makwalo a go amogelwa mo yunibesithing gape go tlhokega tsa pego ya madi le diphitlhelelo tsa moithuti. Baithuti ba le bantsi ba tshaba go adima madi kwa dibankeng ka gonne ba tshaba go tsenya batlhokomedi mo . Ba sa netefatsa tiro fa ba fetsa dithuto kgotsa ba tshaba go tlhakanela mo dikolotong tse di ka tseneletseng. Le fa go ntse jalo fa kadimo e dirilwe ka boikarabelo e ka thusa moithuti go fitlhelela thuto e e kwa godimo.

Fa banka e tla go dumela gore o ka dirisiwa mokgwa wa go bula sekoloto, e tsaya tsia dilo tse di jaaka hisetori ya gago ya madi, kakaretso ya madi a o a amogelang kgwedi le kgwedi, moputso wa gago, le melao ya peeletso mo account-eng ya gago. Ba batla go bona gore o nale bokgoni jwa go duela sekoloto fa nako e goroga, morokotso wa go bula sekoloto gantsi o balwa fa godimo go palo gare ya madi a o a adimileng. Mme go ka nna le morokotso o o kgethegileng kgotsa tefelo e eme ka metlha o e tshwanetseng go e duelela tshegetso ya tsona ditirelo.

Tax free savings account ke mofuta wa polokelo o letlelang moagi wa naga go boloka madi a gagwe a a sa duelang lekgetho mo dithusetsong. Diphitlhelo le dithuso tse di bonwang mo dipeeletsong. O ka boloka madi mo akhaontong eno mme fa madi a gola ka lebaka la morokotso kgotsa peeletso ga o duelwe lekgetho mo godimo ga ona. Le fa go ntse jalo go na le mowedi wa ngwaga le ngwaga wa madi a o ka bolokang mo TFSA, mme fa o feta mowedi o ka duelelwa kgotlha ya lekgetho. TFSA ke tsela e ntle go aga madi a bokamoso ka botlhale, segolo jang fa o simolola ka bonako.